Inthanete yi na mitlangu ya makhombo swinene, hikuva vanhu a va tivani va hlangana eka inthanete. Leswi nga endlaka ku ri vanhu va human traffic-iwa hi ndlela leyo hlamarisa swinene. Hikuva wena u ta ku i munghana wa wena kasi u n'wi tivela eka inthanete ntsena, a nga endla xo ku yiva kumbe a ku yivela mali yo karhi.

Ndzi nge pfumeli ku ri n'wana wa mina a tlanga na vanhu ka inthanete, vanhu lava a nga va tiveki. Hikuva swi ta hetelela swi va swi ri nghozi eka yena. Vanhu lava i vana, vanhu lava va dyondzisana swilo swo ka swi nga ri kahle. Vanhu lava u nga va tiveki a va kahle ku ri va nga va vanghana va wena.

Ndzi nga endla leswo ku va na app yo fambisana na foni ya yena efonini ya mina, ni kota ku vona leswi va swi endlaka hala efonini ya yena. Kumbe ndzi endla leswo a nga vi na mpfumelelo wo va a tlangisa inthanete hi ndlela yeleyo.

N'wana u fanele ku swi tiva ku ri khompyuta kumbe ti-game ta le ka inthanete yi nga dlaya matihlo ya yena, a ti kahle for miehleketo ya yena. N'wana u fanekele ku ya i ya tlanga ehandle a endla vanghana lavanene, vanghana lava a va tivaka na vanghana lava a va vonaka hi masiku hinkwawo.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona hikuva vanhu vanhu va masiku lawa va tshamela tifoni. Vakokwana va masiku lawa na vona se va na tifoni, va tshamela tifoni a ka ha ri na nkarhi wo garingeta. Hambi vakokwani vo garingeta vana va nge yingiseli hikuva va va va va tshamela tifoni ta vona, va yingisele leswi fanaka etifonini ta vona.

A va ha yingiseli tinsimu leti va nga dyondzisiwa hi vakokwana wa vona kumbe vatswari va vona, sweswi se va yingisela tinsimu leti va tikumaka eka ti-inthanete. Tinsimu leti va va ti va va ti kumaka laha vanhwini, tona tinsimu leti a ti na dyondzo a ti na ku aka.

Mitlangu yin'wana leyi lavakulu na lavatsongo va nga yi tlangaka i ncuva. Ncuva i ntlangu lowu u nga na swigodigodi swa twelve, ku u u chela swiribyana le ndzeni mi tlanga hi ndlela yeleyo. Yin'wana mitlangu leyi mi nga yi tlangaka i i ntlangu wa ntambhu, loko mi jampajampa ntlangu, skipping rope. wolowo i ntlangu lowunene ngopfu ku va u nga wu tlangaka na vana va wena.

Mitlangu leyi tlangiwaka eswikolweni ya swipanu yi pfuna vana swinene ku va yi aka, ku va va aka vunghana. Hikuva loko va ri exikolweni va kota ku tlanga na vona, na loko va ri emakaya loko munhu a ndlhula loyi va nga le ka xipano xin'we i munghana wa vona. Va kota ku vulavurisana va tlanga swin'we nakambe.

va fanekele ku ya va ya tlanga e bolo ya milenge. Bolo ya milenge i bolo leyi tiviwaka hi vantshwa na vana lava ntsanana. Leswi swi ta va pfuna ku ri va endla vunghana va vona va va tlhela va kota ku hungasa hinkwavo va hambana na ku tirhisa riqingho.

Seminya i wun'wana wa vanhu lava a va rhandza ku tsutsuma swinene. Caster Semenya u kule a ri n'wana loyi a tsutsuma, Caster Semenya a ku ri un'wani wa vanhu loyi a nga na vuswikoti byo tsutsuma. Caster Semenya a a tshama a ri le ku practice-eni ka ku tsutsuma, hi yona mhaka leswi n'wi veke endhawini ya yena yo va a tiveka a kota ku wina swidlodlo swo tala.

Vuhungasi lebyi hi nga byi endlaka vanghana, i ku va hi ya ebolweni hi ya hi ya tlanga bolo. Hi ya hi ya hi ya endla swipano swa bolo hi kota ku tlanga bolo. Leswi ta hi pfuna ku va hi hungasa kahle.

Swa ku ti tsakisa swa ntlawa ku nga va ku ri ku cina kumbe ku va ku tlanga yona bolo. Ku cina na swi rhandza swinene, loko ho endla swipano hi hlangana hi cina tanihi vantshwa, swi nga va swerile swinene. Hi ta va hi hambane na inthanete hi ta va hi teke nkarhi wa hina hi ti olorile.

Loko ndzi hlangane na vanhu lavantshwa ni tlanga bolo ya ya milenge. Leswi swi ni pfuna ku va ni tiolola, leswi swi endla swa rihanyo ra mina swi famba kahle. Loko u tiolola u endla ku ri rihanyo ra wena ri va ri famba kahle, vanhu va kota ku ti olola ebolweni vanhu va kota ku wisisa miehleketo ya vona.